Mme tlametse motho o tlametse a ye, kantorong ya Home Affairs-e a lo tlaleha ka tse latelang tsa passport-o hore na o tla hloka dintlha tse kae hore a e etse mara, empa tlametse a iphumane a le ntlong ya Home Affairs. Ba tla mo fa dintlha ka botlalo.

Mme ke tla mo thusa ka hore re etele ba lefapha la SAPS e leng yona South African Police Service, mme ba ka re fa dintlha tse ngata ka hore na re ka etsa jwang ka sena na.

Wi-Fi ya setjhaba ho bonolo haholo ho kena ho yona hobane o kena feela ntle le nomoro ya tshireletso, ke ka hoo batho ba bangata ba dulang ba e sebedisa.

Nna ke rata ya dikalaneng tse mashome a mahlano a nang le metso e mehlano hoba ke motho ya dulang a le siyo ka nako tsohle, mme ke di shebella mantsiboya feela.

Monate wa ho mamela mmino seyalemoyeng ke o tseba ka lenaneo la Lesedi FM mme ba ntsibisa pina e ntjha e qetang ho kena letsatsi le letsatsi, ebile ke e ratela le ho fa dibini tse ntjha monyetla wa ho tsebahala setjhabeng.

Nka mo eletsa hore a shebe pampiri ya hae internet-eng, ebile ntho e ke e ratang haholo. Ba ka kgona le ho mamedisa hore pampiri e reng ntle le hore a ipalle.

Ausi ekaba o utlwile ka ChatGPT yona e thusa ha bobebe ho etsa dintho tsa sekolo le di-cover letter, mme nka rata ha o ka kenya app-e ena mohaleng wa hao wa tech e tla o thusa haholo ka ntho tsa sekolo.

Dumela hape ka lebenkeleng. Ke qeta ho tloha mona lebenkeleng ho tla reka data bundle ya mashome a mahlano. Ha ke qeta ho e kenye, ha ya hlahella hore e kene mohaleng wa ka. Ebe se re tlo se etsa jwang?

Dumela bomme le bontate ka tshepa la tseba nako ya COVID-19 e kgutlile hape mme nka rata hore e mong le e mong a be le mohala wa hae wa thekeng. Re seke ra sokolana ha re hlokanang.

Wi-Fi e ke e sebedisang ha e na moedi wa data mme e lekane ho phetha mabaka a ka a kgwedi kaofela, ntle le hore ke nke kgefutso ho yona. Ke e ratela hobane ke e sebedisa nako e nngwe le e nngwe e ke e ratang.

Founu yaka ke e ratela hore yona e ntle haholo ha o e shebile, mme e nka ditshwantsho tse ntle haholo ka ho fetisisa. Ntho e kgolo kgolo ke hore le ka hara metsi e kgona ho sebetsa.

Mme nka ba ke tlo etsa jwang ha ntate moholo a sa batle mohala o wa thekeng e ke mo reketseng? Empa ke utlwisisa mabaka a hae, ke tla leka hore hosane ke e kgutlise mpe, ke le lo mo batlela tsa sekgale kgale mohlomong o tla thaba haholo.

Moo ke dulang hona le Wi-Fi ya mahala ya bohle, ke e sebedisetsa ho sheba dikgeo tsa mosebetsi le ho kena dinthong tsa thuto. Yona e bolokehile haholo, tjhe yona ha e so mphe mathata le hore ke fumane virus kapa melaetsa e ke sa e tsebeng mme yona e sebetsa hantle, ha e kgaohe feela le feela.

Match network topology ke meralo ya mantlha ya marang rang moo disebediswa di hokahaneng le dikgokahano tse ngata tse sa sebetseng dipakeng tsa di-network note, haeba dibeteri kapa di-note le ha e le dife di hloleha ho wireless mesh topology, mekgwa e meng e mengata e teng bakeng sa ho buisana.

Seyalemoya se ile sa thusa haholo ka ho bitsa babuelli ba dikolo tsohle tse butsweng hore ba tle ba tlo tsebisa batho ka mefuta e fapaneng ya ho kenya di-application hore ba kgone ho kena sekolo sa bona.

WEP ke protocol ya pele ya tshireletso ya Wi-Fi e reretswe ho fana ka marangrang a se nang mohala ka tshireletso e tshwanang le marangrang a marangrang. Empa jwale e seilwe ke nako ebile e le kotsing e kgolo ya ditlhaselo. Ka hona ha e sa sebediswa mona ke tlhaloso e qaqileng haholwanyane. Morero wa pele, WEP e etseditswe ho boloka phethiso ya data e senang mohala ka ho e ngolla, ho thibela, ho mamela le ho fihlella ntle le tumelo.